Ngicabanga ukuthi zingaba khona, ngoba ngokwesibonelo nje, uma kungasetshenziswa ihholo lomphakathi ukuthi kube nabantu abafikayo, mhlampe abacelwayo ukuthi bazosiza intsha ekhona endaweni ukuthi ibone ukuthi yiziphi izinto abay'thandayo, mhlawumpe kufike abantu abakwaziyo ukudlala ibhola ley'nyawo, abantu abakwaziyo ukudlala ibhola lezandla, abantu abakwaziyo ukudweba, uma sebefikile, kubizwe intsha ize ehholweni, izokhetha ukuthi bona ikuphi abangacabangi ukuthi bangakujabulela. Uma sekunjalo, kube into abayenzayo ngalelo langa. Bebone ukuthi bayakuthanda, noma abakuthandi. Bese-ke kuba yinto eqhubekayo mhlampe njalo ngoMgqibelo, befika ehholweni bezohlangana nabanye abafana nabo, abathanda izinto ey'fanayo, besizane bedlale.

Umfundi ngingamusiza ngokuthi ngimunikeze umsebenzi angawenza naye, ozomenza ukuthi azizwe engathi naye uyingxenye yomdlalo. Ngokwesibonelo nje, uma kudlalwa ibhola lezandla, umfundi yena angasiza ngokuthi aphathe umfaniselwano abangawugqoka, noma abasondezele amabhola okudlala, noma nje ashaye impempe ukuze kuqhubeke umdlalo. Lokho kuzomenza ukuthi azizwe naye ewumuntu obalulekile. Noma mhlampe ngixoxe naye ukuthi iyiphi into yena azizwe engathi uyakwazi ukuyenza, sikwazi ukuthi sizame ukumfaka kuyona.

Okokuqala nje, isikole singenza ukuthi sibheke amazwe amaqembu azayo ukuthi asuke emazweni anjani. Sifunde ngokuthi lawo mazwe, yiziphi mhlampe iy'ngoma abay'dlalayo uma bese bedlala ezemidlalo. Lokho kwenza ukuthi-ke, uma sebefikile, bedlala, bekwazi ukuthi becule lezo ngoma kanye nabo, ukuze nabo bazizwe bamukelekile. Noma bafunde ukuthi injani indlela yabo yokugqoka, mhlampe ukuze nabo bakwazi ukuthi bazizwe bamukelekile, noma baxhume amabhodi abonisayo ukuthi, abhalwe ukuthi namukelekile, ukuze nabo bazizwe bamukelekile kuleyo ndawo.

Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi ashintshe indlela enza ngayo, ngoba uma ezoqhubeka egxila endleleni yakudala, ngeke ezekwazi ukuthi abe nabantu abamlandelayo abaningi, ngoba esikhathini samanje abantu abaningi bahambisana nesikhathi balokhu bashintshashintsha. Futhi ngokungaphezulu, intsha ayithandi izinto zakudala. Ithanda izinto ezenzakala manje. Ithanda izinto ey'shintshayo, futhi ayithandi into ehlala iyinto eyodwa njalo. Ngakho kubalulekile ukuthi ashintshe ukuze akwazi ukuthi afane nabanye abantu abasha.

Bangenza ngendlela yokuthi azikalele isikhathi sokuthi, mhlampe ngokwesibonelo, ngokusukela ku-five kuya ku-seven, angaqhubeka nezinto zakhe zasey'nkundleni zokuxhumana, enze lokhu akuthandayo, anganaki izinto ey'phathelene nemfundo. Lokho kuzomenza ukuthi aqhubeke ajabule azizwe awumuntu omusha naye. Kodwa futhi ayikalele ukuthi kwasukela noma ngo-eight kuya phezulu, akasayithiti izinto, noma iy'nkundla zokuxhumana, ngoba lokho kuzomuphazamisa. Ngaleso sikhathi, abheke nje izinto zesikole, afunde noma enze noma yini ephathelene nemfundo, angathinti iy'nkundla zokuxhumana. Lokho kuzokwenza ukuthi abe umuntu okwaziyo ukuhlela kahle izinto zakhe.

Lezo zinhlelo zingafaka phakathi ukuthi abasebenzi baqeqeshwe futhi bathuthukise ukuze balungiselele ukusingatha imicimbi emikhulu ngokuthi, okokuqala nje, baqonde kahle ukuthi izidingo zomcimbi yini, futhi baqonde nemisebenzi yabo kahle ngokuqondile ukuthi omunye nomunye yimuphi umsebenzi wakhe, futhi bakwazi ukuphatha imicimbi ngokuphumelelayo. Futhi lokho kungahlanganisa mhlawumpe uhlelo lokuthi baqeqeshwe ukuthi umcimbi uphathwa kanjani. Lolu hlelo-ke, lubalulekile ngokuthi luhlanganisa ukuqonda yonke imisebenzi ezihilelekile ekuphatheni umcimbi, kusukela ekuhlelweni kokusebenza, ukuxhumana nabahlanganyeli, ukuhlela, ukuvuma indawo kanye nokuphathwa kwalaba abaphethe iy'mali abazobe bakhona.

Lokhu kungaba nomthelela omubi kubafundi ngoba abafundi bayashesha ukukhathala ukusebenzisa ingqondo, ngakho bayakudinga ukuthi baphume ngaphandle, badlale, bakwazi futhi ukuthi baxhumane nabanye abantu abangangabo. Bajabule nje. Lokhu okwenza ukuthi bakujabulele futhi nokuya esikoleni bay'bandakanye nezinto ey'hlanganisa isikole. Ngakho uma sekususiwe konke lokho, ngeke bekujabulele ukuya esikoleni. Futhi okunye kungaba nomthelela omubi ngoba abanye abafundi, abakhoni kahle izinto ezihlanganisa iy'ncwadi, bakwazi ukubona amakhono abo. Njengokuthi omunye umfundi nje, into akwazi ukuyenza kakhulu ukudlala ibhola. Angakwazi ukuthi uma engaphumelelanga kahle esikoleni, asebenzise lelo khono ukuze azenzele imali, akwazi ukudlalela amaqembu aphezulu.